Ke akanya gore taba e tshwanetse gore ba ga Molao ba nyakisise hantle, gore go tlile jang gore mosetsana wa diritibatse a kgone go ikgwanyetsa. Ka gore motho yo a leng mo diritibatsi gantsi ga a kgone go ema sentle for sebaka, ga a kgone go itirela dilo, diritibatsi di a mo okobatsa o phela a robetse o phela e le motho fela o e seng ene. So rragwe e ne e se motho o o sa siamang, ke akanya gore ke e ne pila-pila, sentle-sentle ke ena a mo bolaileng, ka gore ga go kgonagale gore motho wa diritibatsi a ka bana le matla a makaakaa le tlhaloganyo e kaakaa gore ene a ka ikgwanyetsa, so ke akanya gore ba ga Molao ne ba tshwanetse ba nyakisise sentle gore sentle-sentle go diragetse eng.

Ditiriso tsa mogala wa letheka mo di siame ga dia siama. Ga di siame ka gore batšha ga ba dire sentle ko dikolong ba lebeletse tsone di sella lethekeng tse. Ba phela mo tsona di-WhatsApp le di-Facebook. Di-Facebook le tsone di ba ama mo ditseleng tse di sa siamang, ba feleletsa ba tsene mo ditiragalo tse di sa ba tshwanelanang. Tsone dilo tse di e siametseng ke gore e dira maphelo a rona a nne botoka, re kgona go dira dilo re iketlile ka mo malapeng a rona re sa tswele kwa ntle. Go tshwana le tsone di-online shopping ka seesemane ka mokgwa o ba se bolelang, o kgona go dira dilo tsa gago o iketlile ga o ye kwa mabenkeleng.

Ee, yone tiriso ya mogala e botlhajana, e siame, e ka berekisiwa ke baithuti ba kgona go kena ko go ona Google, ba le ire moshomo wa sekolo. Ba kgone go lokela dilo tse di ba thusang for gore ba kgone go itlhatlhoba fo ba palelwang teng. Ba kgona go tsenya di-dictionary mo di-founung ke ra tsona megala eo, ba kentshe di-dictionary ga ba palelwa ba kgone go lebelela mo tsone.

Mogwera wa ka o tshwanetse gore a bule sellathekeng sa haye, mogala wa hae.

gore tsona dilo tse tsa gore baithuti le batho ba nne le, gore ba kgone go kry-a dilo tse tsotlhe, ke yone ntho e tla dirang bophelo ba rona bo nne botoka bo nne bonolo, ka gore ga re timiwa dilo bophelo bo nna boima. Go tshwana le tsone di-Wi-Fi mo setšhabeng sa rona tswanetse di nne teng, bo metlakase, bo metsi, ke tsone di tshwanetseng di nne teng, di etsa gore bophelo bo nne bonolo for rona kaofela.

Seromamowa ke yone tsela e bo rrakgwebo ba ka kgonang gore ba dikgwebo tsa bona ka gore go na le di-million-e tsa batho ba theleditseng yona seromamoya. Ga rrakgwebo a thoma a bua gore kgwebo yaka e kae, ke rekisa eng seo le seo, batho ba thoma ba nna le kgatlhego. Le ga rrakgwebo a fetsa go bua ba kgona gore ba founele go na ko seromamowa ba botsisa ka kgwebo e o gore ba e kry-a jang eng so ke yone ntho e tshwanetseng bo rrakgwebo ka bontšhi.

Fa ke filwe seromamowa, nka fiwa seromamowa sa go bua le, ka taba ya boimana jwa batšha ke lebeletse banenyana le gore re kgone go fokotsa le yona teenage preganacy. Nka bua ke ba fa tsebo le boikgethelo gore bophelo bo jana wena o a ikgethela, le gore sebedisa dikgotlhopo le tsone meriana ya go thibela pelego, seromamowa sa ka bona ka mokgwa oo.

Ke akanya gore tsona tsa thekenoloji tsa go tshwana le di-WhatsApp le di-Facebook ke tsone tse di dirang gore maphelo a rona a nne bonolo. Gantsi ga rena madi gore re leletse motho re feleletsa re re ra ba ngwalela mo founung ka tsone di-WhatsApp le di-Facebook. Tsone di dira maphelo a nne botoka ka gore di ka pele and ga di senye nako and le gona ga di turi, ga o berekise madi a mantsi for gore o romele motho molaetsa.